Ukuze ndikwazi ukuqhagamshela kwinethiwekhi yeWi-Fi efowunini yam, kungamele ndiye kwii-setting efowunini yam. Ogqiba ndiye kwii-settings zenethiwekhi okanye i-intanethi ukuze ndikhethe uphinda ndisethe izicwangciso zenethiwekhi kwakhona. Le into izonceda uba ndibuyisele i-network settings ebezikhona, ndicime ezi zingasasebenziyo okwangoku, ngohlobo lwento yoba zizophindela kwii-factory settings zeWi-Fi. Emva koko ndicime idatha yam. Ndiphinde ndizilayite iidatha settings zam, ndiqalele, ndikwazi ke ngoku ukuba ndikonekte.

sebenzisa ifowuni yam ufunda iindaba kuba yeyona ndlela ilula andifanele ndithenge iphepha mhlawumbe evekini, kwaye xa ndiyifunda efowunini yam imidiya yedijithali ndiye ndikwazi ufunda ngeento ezininzi ngexesha elinye. Ndithi ndifunda ngale ndikhawuleze nditshintshe ndibone mhlawumbi enye into ekumeluba ndingakwazi uyifunda, njalo njalo. Iphepha lona, lochaza into ethile, mhalwumbi kuyowufuneka uthenge elinye iphepha ukuze ubone mhlawumbi izinto eziqhagamshele nezinye iitopkhi okanye amanye amazwe.

Inceda kakhulu kuba ndiyakwazi ujonga izinto endidinga uzijonga nezinto ezidibene nemfundo, kodwa ndingakhuphi kwamali. Inceda kuba ngamanye amaxesha idatha ayikho ukuze ukwazi ukujonga izinto ezifana neevidiyo ezineengcaciselo zezinto mhlawumbi oye wangaziqondi ngexesha usenza umsebenzi wesikolo okanye i-homework endlini.

Ndiyibona iluncedo kakhulu kuba xa ndicinga emva kwakunokwenzeka into yoba uthi ubuze umbuzo namhlanje, uyofumana impendulo ngomso okanye ngomso omnye ngenxa yoba bebaninzi abantu ekufanele baphendulwe ngumntu omnye. Ngoku xa ndicinga ikamva lethu ndicinga ngento yoba, impendulo uthi uyibuza ngoku, ufumane impendulo kwangoku, noncedo kwangoku, ukwazi uqhubeleka nale nto ubuyenza. Ayisekho into yoba mhlawumbi ulahlekelwe lixesha between between elaa xesha ububuze ngalo into nexesha eli kufanele uba wenza loo nto okanye uthatha amanyathelo athile. Ndiyicinga iyinto entle kakhulu mna, iluncedo kakhulu, kwaye nento yoba ixesha alisamoshakali wethu.

Ibachaphazela kakhulu kuba idatha iyadura! And njengoba iduru nje akululanga into yoba umane ufaka yona xana mhlawumbi ufuna ukujonga i-imeyile okanye ufuna uthumelela i-CV yakho endaweni ethile. Ndicinga into yoba uba mhlawumbe kungakho icebo le nto yoba aba bakhengelana nomsebenzi kubekho iphakheyiji ethile ekwazi uba mhlawumbe bayifumane, okanye noba bayithenge. Ezobanika igunya le nto yoba bajonge izinto ezifana nee-emails kuphela okanye bakhangele imisebenzi kwi-intanethi kwezi ndawo kuadvethayizwa kuphela. Inganceda kakhulu leyo into.

Kungakuhle kakhulu kuba abantu bangasoloko benayo indlela yoba bafumane izinto aba abazikhangelayo okanye bafumane iingcazelo zezinto abangazaziyo. Ingakumbi xa besuka esikolweni, xa besiya esikolweni, xa mhlawumbi ilixesha le nto yoba babhale esikolweni, ii-exams nee-tests, njalo njalo. Into kodwa enofanele uba yenzeke yinto yoba kubekho i-security, esininzi esikhoyo, ukuze abantu bakwazi ukukhuphana neefowuni zabo. Uyayibona loo nto leyo? Kuloliwe, kuba isikakhulu elokshini, ngamanye amaxesha ayikwazi ukwenziwa loo nto leyo kuba iba yingozi.

Kuya kuba luncedo olukhulu uba neWi-Fi kwindawo zomisa iibhasi ukuze abantu bahlale beqhagamshelwe ngelixa belinde ibhasi kwaye bangasebenzisi idatha yabo. Bazawukwazi nofikelela kwiskejuli zebhasi ngalonke ixesha.